Go dirisa mantswe, go na le phetogo eno e ka ama maphelo a rena a ka tsela e sentle gobane go dirisa mantswe go kaone mo go thaepeng. Go dirisa mantswe le gone go loketse batho ba ba sa kgoneng go thaepa, go tswana le batho ba bagolo ba e leng gore ba dirisa di-social media platforms tse di tshwanang le bo WhatsApp, tse di tshwanang le bo Facebook, tse di tshwanang le bo TikTok. Ba ka kgona go record-a di-voice note sebakeng sa go thaepa and go nna moroba for bona.

O ka dirisa leano la go rarabolola mogala o o fositseng wa letheka, ka go ka leka go founela goba go letsetsa ba o ba neng ba o letseditse.

Gore a kgone go ka dirisa tiriso goba ditirelo tsa Bolt, o tshwanetse gore a nne le application ya Bolt ka gare go founu ya gage, le gonne o tshwanetse go ba a ingwadiseditse le ba Bolt, gore a kgone go ka berekisa application ya Bolt go fitlha lapeng la gage. Ka tsena ka gare go application e o, a kwala address-e ya bodulo mo a nnang teng, gomme a kgona go request-a go ya lapeng la gaabo.

Lebaka le lengwe le le dirang gore batho ba feleletse ba fetsa nako e ntsi ba lebeletse megala ya bone, ke nagana gore ke social media platforms, gobane batho ba kena di-TikTok, ba kena di-Facebook, di-WhatsApp-o, ba bolelela le maloko ya bona kgotsa bagotsi ba bona. So ke e nngwe e e dirang gore batho ba nne ba tshwere difounu tsa bone ka matsogo.

Ke a kgona go ba letsetsa mo seteišeneng sa selegae, ge e le gore ke kwa go bolelwa ka tse di amanang le botshelo ba ka goba ke na le kgatlhego mo topic-ing goba tse ba di bolelang. Nka kgona go ba letsetsa ka ba fa dikakanyo goba di-comments.

Go romelana melaetsa le ba lelapa go botoka ka lebaka la gore tlabe o boloka airtime ya gago, le gona go romela molaetsa go botoka ka lebakeng la gore o ba o dirisa data sebakeng sa airtime.

Fa ke amogela mogala wa ka wa ntlha wa letheka, ke be ke thabile, ke itumetse. E le mogala wa ka wa mathomo wa letheka.

Lefelo le o puso e ka re thusang gore re kgone go fitlhelela Wi-Fi ntle le tefo, ke lefelo la go tshwana le dikolong, ditleniking, di-tuckshop-ong. Puso e ka re thusa go lokela di-Wi-Fi mo mafapheng a , gore he re le ka ditleliniking re kgone go ba le access ya Wi-Fi, re kgone go ya dikolong re access Wi-Fi.

Thekenoloji e a gola gobaneng matsatsi eno re na le batho ba bantsi ba ba ithutetseng dilo tsa thekenoloji. Re na le di-technician, re na le bo rra matlhale, so thekenoloji e gola letsatsi ka letsatsi gore dilo di kgone go nna moroba, go se tlhole go dirisiwa dilo tsele tsa kgale. Go tswana ge o batla go bolela le motho, o mo romele lengwalo. Matsatsi a ka jeno o ka kgona go mo founela.

Ja, ke ne ka nna le tiragalo ya go fetwa ke mogala wa letheka fa o lela. Ka fetwa ke mosebetsi goba be ke o tlogetse ka lapeng, so ka se kgone go khutlela mo go one gape.

Fa ke ya kwa lebenkeleng, ke reka mowa ka go khutlisetsa go data. Le gonne ka matsatsi a mangwe ke na le go reka data ka se reke airtime or mo ke dulang go na le e nngwe e ba e bitsang, go twe Ikeja. O e gweetsa kwa makuleng ke data, o e reka ka five ranta mme o ka e sebedisa twenty-four hours, unlimited. So ke reka yone, e mpolokela madi a ka.